Ukutyala imali kwiindawo ezinokuthi zivelise umvuzo ozinzileyo ezinjengemali ezizinzile nezakhiwo. Ukunciphisa indleko kunye nokugcina imali kuze kube nokwaneleyo ukuhlala emva kokuthatha umhlalaphantsi. Ukuphuhlisa izakhono ezintsha okanye ukufunda izinto ezi.

Ukungahlawuli mali ngexetsha okanye ukubhatala imali emva kwexetsha elide. Ukuba namatyala amaninzi okanye ukusebenzisa kakhulu imali ekhokhelwayo. Ukungahlawuli ngokupheleleyo okanye ukubhatala imali encinane kakhulu.

Molo mastandi, ndiyathemba uyaphila. Ndifuna ukuthetha nawe ngento ebalulekileyo kakhulu. Ndiyazi ndisemva ngeenyanga ezimbini ekubhataleni irenti yendlu endiqashe kuyo yakho kwaye ngoku andinayo imali yokubhatala. Ngakho ndingacela ukuba undinike ithuba lokuba ndikwazi ukuyobhatala ukuyibhatala yonke le mali kamva. Mhlawumbe ndingakwazi ukuvumelana nawe ngesicwangciso. Ndiyacela kakhulu masitendi.

Ummelwane wam wayengene umasingcwabisane kodwa ngeke ndikwazi ukulibiza igama lawo. Kuthe eseshonile sekumele kuyolandwa iimali zakhe kodwa umasingcwabisane wafika wamphika wathi ebengalilo ilunga lawo futhi abamazi nasezincwadini. Kwaba yintlekelele kakhulu. Kaloku isidumbu sasisendlini kuthenjwe lo masingcwabisane. Yaba yinto ende kodwa ekugqibeleni yaphethe ilungile.

Wathi walandulela namhlanje umntu wethu osimthandayo. Nathi zange sipholise maseko sahlala emnxebeni sifowunela abakwainshorensi yakhe. Ngoko nabo zange baphozise maseko bagxuma bahlala ocingweni, babamba iingcingo sabaxelela ukuba owethu othandiweyo useshonile. Bathi masikhululeke siyekele yonke into kubo, imali bazoyibhatala msinya ngoba bayayiqonda intlungu esidlule kuyo kwaye bafuna ukumnika nomgcwabo onesizotha. Azange kuphole nesuku, zange kuphele yure ezingamashumi amane amabini anamane, sabona konke sekulungile imali seyikhokhiwe.

Ndingamxelela ndithi, tata khululeka, ufikele ezandleni ezilungileyo. Akunangxaki sizawumenzela imali ebizwa ngokuthi ngu-cash send. Loo mali eyo uyakwazi ukuyikhipha kwaPick and Pay ngakho ke abantwana bazolala betyile kunye nonkosikazi. Wena uza kuthi undinike inombolo yakhe yocingo undinike umazisi wakho okuyi-ID bese undinika le mali ofuna ukumfakela yona. Sizawuthi senze kanjalo sicofe sicofe izothumeleleka kuye, uzochola umyalezo otshoyo ukuthi kukhona imali engaka efakiweyo bese wena umnika inamba eziyimfihlo okuyiphini.

Angazuza lukhulu umntu onezindlu ezininzi xa ngake aqeshise ngenye yazo. Kuba kaloku umntu oqashileyo okungumqashi imali uyikhipha nyanga zonke. Ngako ke angazuza lukhulu ngendlu yakhe xa ngake aqashise ngayo enye yezindlu zakhe. Angasoloko enemali ebengayilindelanga, ebengenayo xa kuphela inyanga.

Abantu bacinga ukuba akulunganga ukusebenzisa ikhompyutha okanye ifowuni ukwenza izinto zasebhanki. Ngokoluvo lwam ndicinga kungoba ifowuni ayisoloko ikuye umntu, iyahlala ebantwaneni abancinane okanye abolekise ngayo kwabanye abantu. Ngakho ke umntu usengakwazi kube ngathi.